Izinhlelo-ke engingazifaka ezingenza umphakathi uzibandakanye kangconywana kwezemidlalo ukuthi ngifake imitholampilo yezemidlalo noma ama-sports clinics ngokuthi sigijime umtholampilo omfishane ukuze ngifundise izingane ngemidlalo emisha, ngifundise izingane umdlalo ezingawudlali njengamanje, nezinhlelo zezemidlalo eziguquguqukayo. Ngingase-ke futhi nginikeze ngamathuba okusubatha enzelwe abafundi abanezinselele zomzimba. Futhi-ke ngingase ngixhase ngokuthi nginikeze izingane imali ukuze kubhekwane nezithiyo zemidlalo yomphakathi kanye nokuzijabulisa okusebenzayo.

Umdlalo engiwuthokozelela kakhulu ukuwubuka noma ukuwudlala, umdlalo webhola. Isizathu ngokuyinhloko esenza ukuthi ngiwuthokozelele ukuwubuka ingoba nginothando olujulile ngebhola, kanti-ke futhi okwenza ukuthi ngithande ukuwudlala ukuthi kuyangijabulisa kanti futhi phakathi nokuwudlala kuyithuba lokuzivocavoca. Lokho-ke kunginikeza ithuba lokuthi ngiwulule umzimba, futhi-ke ngenze into ezonezela ekutheni ngiphile noma ngikwazi ukulwisana nokugula. Yizo-ke iy'zathu ezenza ukuthi ngiwuthokozelele ukuwubuka, kuhlanganisa-ke nokuwudlala lona mdlalo webhola.

Ezemidlalo zingasiza impilo yengqondo yabantu abasha ngezindlela eziningi okuhlanganisa ukunciphisa ukucindezeleka nokukhathazeka, ukuthuthukisa ukuzethemba nokwakha ukuxhumana nabantu. Ukuzivocavoca umzimba kukhipha ama-endorphin okungama-booster angokwemvelo womzimba. Ukuzivocavoca kuphinde kunciphise amahomoni okucindezeleka njenge-cortisol ne-adrenaline. Kanti-ke imidlalo yeqembu ingaba indlela enempilo yokukhulula imizwelo evamile.

Abantu abasha abanethonya emphakathini kufanele babeke phambili okuqukethwe okuyiqiniso, okuhlobene, okuhle, okufundisayo, okunobuciko nokuhambisana nezitayela zamanje. Bagxile ezihlokweni ezifana nentuthuko yomuntu siqu, izinto abazithandayo, izinselele, amazwibela angemuva, ukusebenzelana komphakathi nezindaba ezibalulekile zenhlalo ezihambisana nezithameli zabo ezincane. Konke okwethulwe ngendlela ejabulisayo nebandakanyayo ukuze zikhuthaze ngempela.

Imidlalo ingasiza abantu ukuthi babhekane nengcindezi noma izinselele zempilo ngokunikeza isiphazamiso esivela ezinkathazweni zomhlaba wangempela. Inikeze umuzwa wokulawula nokufeza, ukukhuthaza ukuxhumana nomphakathi, amakhono okuqonda okubandakanya, ngisho nokusebenza njengendlela yokuphumula ngokusebenzisa ukuzizwisa okujulile. Kuye-ke ngohlobo lo umdlalo nezidingo zomuntu ngamunye.

Izikole zingakwazi ukusekela abafundi abangakwazi ukuthenga izinto zezemidlalo noma izinkokhelo ngokunikeza izinketho ezifana nalezi, ukuhlinzeka ngemishini esetshenzisiwe, ukusungula izimali zokufunda, ukwenza izinhlelo zokukhokha, ukusebenzisana nezinhlangano zey'ndawo, ukunikeza imitholampilo yamahhala noma eshibhile, kanye nokumela izinqubomgomo ezinciphisa izithiyo zokubamba iqhaza, ukuqinisekisa ukuthi bonke abafundi bathola ukufinyelela okulinganayo kwezemidlalo kungakhathaliseki isimo sabo sezimali.

Phakathi nangemuva komcimbi wezemidlalo wamazwe amazwe njengeNdebe yoMhlaba wonke noma imidlalo yama-Olympics. Izwe elisingatha lena micimbi njengeSouth Africa noma iNingizimu Afrika lingabona ukwanda kwemisebenzi yesikhashana ikakhulukazi kwezokwakha, ezokuvakasha, ezokuthutha, ezokuphepha, ukuphatha kwemicimbi nokudayisa. Kuyilapho amathuba emisebenzi angenzeka unomphela angase adalwe emkhakheni ehlobene nezokuvakasha enjengokuphatha amahhotela, ukuqeqeshwa kwezivakashi, ukuphatha kwezindawo zezemidlalo nokuthuthukiswa kwengqalasizinda kwengamaphrojekhthi amafa ashiwe ngemva komcimbi.

Izinto zokusebenza ekulandeleni ukuzilibazisa zibaluleke kakhulu entsheni njengoba lezi zinto zihlosele ukuthi zisize intsha ukuthi ingagxili ey'ntweni ezingenanzuzo, kunalokho igxile ey'ntweni ezokwazi ukuthi izisize ziqhubeke zikhula ngokwengqondo. Kanti-ke ukufinyeleleka kwabantu abasha kulezi izinto kubathinta kakhulu, ikakhulukazi labo abaphila ngokukhubazeka. Ngako-ke kubaluleke kakhulu ukuthi lezi zinto zenziwe zitholake, ikakhulukazi kubantu abaphila ngokukhubazeka ukuze-ke bakwazi ukuthi bathole ezokuzilibazisa eziyobasiza ukuthi bakhulise isimo sabo sengqondo kunokugxila ekukhubazekeni kwabo.